Ke mathata ko ba tlhokatiro gonne ba tshwanetse go berekisa data, ka dilo go apply-a for ditiro, go apply-a dilo tse dingwe jaaka go e dira TalkTag.

Gonne thekenoloji e tlisitse ntho ba e bitsang streaming, e bonolo tota gonne o kgona leba sengwe le sengwe.

Le ka dira ka go tlhagisa dilo tse batho ba di ratang le tota.

Data ya inthanete, ke reka ka thirty ranta matsatsi a mangwe. Ga ke fetsa ke kena ko Telkom ke reke data e kwa godimo. E botoka e le tota gonne e tsaya sebaka se se leng dikgwedi tse di nne. O kgona go dira dilo tse di dintsi jaaka go ithuta ka inthanete le go dira tse dingwe dilo ka inthanete.